Go botlhokwa go sireletsa Wi-Fi ya ka ka gore batho ba bantsi ba rata go tokela mo go yone ba sa nka kopa, mme ge e ba ntsha tsenyeletsa ka gore e be e simolola go tsamaela e sa tsamaele ka pele ka mokgwa ke e tlwaetseng ka teng.

Ke rata go lebelela di-music video le go reetsa dipina, ke rata segolo thata YouTube le Spotify ke tse e leng gore ke a di lebelela ke utlwelela mmino wa clap and tap.

Ba tlo tlhoka gore ba oketse tsa bona tsa di-network gore batho fa ba dirisa didiriswa tsa bona tse botlhale ba seka ba sokodisiwa ke network-e ba itse gore ba ka kgona gore ba fitlhele fa ba batla go leba sengwe mo di dirisweng tsa bona tse botlhale ba seka ba sokola. 'Itlhela motho a sena a network a ntse are fa ke nametse ko 'dimo ntlo kgotsa fa ke le ko gate-ing kgotsa go ke le ko kae, kgona go tshwara network. Ke yone tsela e ba ka dirang gore ba nne le tshedimosetso le gore ba kgone gore, batho ba kgone go ba le kgolagano e e senang mathata.

Nka nna fela ka dirisa App e ntse e na le dipapatso, ka gore ditiriso tse dingwe le tse dingwe di na le dipapatso tsa tsona, di na le madi a tsone a sa tshwaneng a e leng gore o tshwanetse gore o a patele gore o se ka tla ba kgone go bona dipapatso tseo. Jaanong go betere gore ke boloke madi ke lebelele dipapatso tse di sa tseyeng metsotso e le kae, ke tla tswelela pele ka App.

O nthusa gore ke kgone gore ke bue le batho ba bangwe, o nthusa gore ga ke na le mmereko wa ka wa sekolo ke kgone gore ke tsene mo inthaneteng ke lebelele di-research ke ithuse gore ke tle ke kgone gore ke 'ire ditiro tsa me tsa sekolo. Mo nakong e re leng mo go yona jaanong ya thekenoloji, data ke yone e leng gore e kwa pele go feta ga go na le airtime.

Gone jaanong ga o reketse ngwana mogala wa letheka go na le ditiriso tse e leng gore o ka di dira gore o kgone gore o track-e o sale morago gore ngwana gago o dira eng mo founung, o bua le mang, ba bua ka eng, wa kgona go bona dilo tse tsotlhe ebile o mmela le nako ya gore ka nako ya go simolola ka ura ya bo thataro phakela go fitlhelela ka ura ya bo thataro bosigo phone-u jaanong e a tswala ga go sana gore o a e dirisa.

Mo segompienong o ka nna wa tsena mo sellathekeng sa gago o a tsena o a lebelela dikgang mo inthaneteng, ga go sa tlhokege gore o dirise madi a gago gore o tswe jaanong o'a go reka pampiri ya dikgang. O a fela ka mo ntlong wa tshuba founu ya gago o a bala dikgang tsa gago wa fetsa.

Ga eo, phone-u ya me a se e leng gore data e jega moroba, fela go na le fo gongwe fa ke bonwa ke setse ka e nnyane ke a e tima, ke e tima diuranyana tse di itseng e be ke ntshuba gape ke lebelela melaetsa.

Didiriswa tse di thusang tse e leng gore di mo di-cell phone-ung ka diriswa e leng gore ke WhatsApp, mo teng batsadi ba kgone go bua le barutabana ba kgone go gape batho ba ba berekang, babereki mmogo ba kgone go creator group ba kgone go buisana ka mo group-ung ka dilo tsa tiro, ba kgona gore ba tshole le dikopano fo teng foo, le motho e leng gore ke mmakgwebo kgotsa rrakgwebo o kgona gore a bue le batho ba gage ba e leng gore o bana ke gore o ba gore ba buisane mmogo.

Le fa e le gore technology ya re thusa maar-e re seka lebala ko re tswang ko teng go tshwana le go ba tla mmapa gore o tle o fitlhe ko o yang ko teng leeto la gago, fo gongwe cell phone-u ya gago e ka tla ya fela molelo jaanong wa go dira jang, o tshwanetse o itse go dirisa mmapa gore o kgone go fitlha ko yang ko teng. Jaanong gore o lwantshe, gore ga o dirisa mafaratlhatlha go seka i-kry-a o timela go batla gore o le motho o bo o itse go berekisa thekenoloji le sekgala.